Thengo ya data i kwama vhaswa vhane vha khou ṱoḓana na mishumo nga nḓila khulwane ngauri ano maḓuvha a mishumo ri i wana kha dzi inthanethe, i vheiwa kha inthanethe, i anḓadziwa hone. Ano maḓuvha musi u si na data zwinzhi zwine zwa khou itea kha ḽino ḽifhasi zwi a u fhira u tou pfha u tshi pfhi ho vha ho vula gai hu tshi khou tholwa, thengo ya data ndi khulwane ndi ya ndeme kha vhaswa ano maḓuvha kha uri vha ṱoḓane na mishumo.

Ngoho u tou amba ngoho data dzi khou ḓura, u vha u tshi khou fhiriwa nga zwithu zwine zwa vha zwi khou anḓadziwa kha inthanethe, hu ya anḓadziwa na zwithu zwinzhi zwo no nga na mishumo, iwe zwi khou fhira nga nṱhaḓani dza uri data dzi khou ḓura. Tshiṅwe na tshiṅwe uri u kone u tshi ḓivha ano maḓuvha, uri kone u vhona zwi khou ṱoḓa data, futhi data dzi khou ḓura nga maanḓa.

Tshifhinga tshinzhi ndi renga henedzo dza faifi rannda nda kona u wana henedzo dza fumi ḽa bonndo data, nda kona uri ndi sedze nyana hanefhaḽa kha inthanethe uri hu ṱangana mini naho ndi songo to sedza zwoṱhe ndi vha ndo tou ri iṱo nyana zwiṱuku.

I nga thusedza vhathu kha uri vha ṱavhanye vha wane dzilafho nga u ṱavhanya, vhathu hanevha vhane vha vha kule i nga vha thusa nga maanḓa, vhane vha vha kule na zwibadela, vhuongeloni honovhu na dzi kiḽiniki i nga vha thusedza nga maanḓa kha sia ḽa mutakalo.

Masiandoitwa a u shumisa AI, AI i khou ḓo ita uri hu si tsha vha na mishumo, vhaswa vha ḓaho kana vha tshizwino vha nga si tsha ḓo shumisa maluvhi avho khou humbula, zwikili zwi nga si tsha vha hone ngauri vha ḓo vha vha khou sokou shumisa AI.

Musi dzi apuḽikhesheni kana dzi webusaithi dzi tshi khou shumisa luambo lwa hau lwa hayani u ya kona u pfhesesa, u ya kona u wanulusa wa vha na tshikili uri kha edzi apuḽikhesheni hu khou itea mini ngauri arali zwoṱhe zwo shumiswa nga luambo lwa tshiisimane u ḓo vha na hune u nga si pfhesese hone.

Ndi zwa ndeme vhukuma u tsireledza vharengi u itela na matshelo vharengi vha songo huma u ḓo renga afho vhengeleni, sa muthu hanefho o no shuma vhengeleni kana manedzha, minidzhere honoyo u tea o thusa vharengi ngauri dzi didzhithala kana dzi puḽatifomo dzi shumisiswa hani.

Tshaka ndi mbili dza luimbo dzine nṋe nda dzi takalela, hu na lwa Tshivenḓa lune lwa pfhi tshifhinga tshoṱhe na lwa tshiZulu lune lwa pfhi njalo. Ndi a lu takalela nga maanḓa.

U ya nga ha nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri Tshivenḓa tshi shumiswe kha matambwa a dziṅwe nyambo ngauri mu musi u tshi khou ya fhethu hune a u ambiwi na Tshivenda u ḓo pfha u si khou vhuya wa pfha na tshithu, wa pfha u nga luambo lwa hawu lwa hayani a lu dzhielwi nṱha.

Nṋe muzika une nda u funesa ndi une nda u thetshelesa kha founu ndi lwa uri tshifhinga tshoṱhe, muimbi wa hone u pfhi Matshikosi, holwo luimbo ndi a lufunesa ngauri lu a ita uri mafhafhu anga a tsele fhasi musi ndo kwata, ndi na mbiti ndi a pfha ndo fhola, muya wanga u fhasi.

Nṋe ndi funa fiḽimu ya kha zwo u bika ngauri ndi vha ndi khou guda zwiṅwe, ndi a kona u vhona zwithu zwo ri zwi bikisiwa hani, zwiṅwe zwi bagisisiwa hani uri zwiṅwe zwiḽiwa zwi pfhi mini. Ndi vha ndi tshi khou ḓivha hanefhaḽa zwine ndo vha ndi sa zwi ḓivhi.

Nṋe ndi na satellite dishi ya TV kha fiḽimu ya zwo u bika ndi guda zwinzhi nga maanḓa naho musi arali ndi sa koni u baga na dzi khekhe, ndi a kona u zwi vhona uri vhathu vha bagisisa hani hanefhaḽa kha TV. Tshiṅwe tshifhinga ndi a ḓivha uri na zwiḽiwa zwa nga hanengei mashango ḓavha zwi bikisiwa hani, nda vha ndi khou vhona uri vhaṅwe vha ḽa zwiḽiwa zwifhio.

Nṋe luimbo lune nda lufunesa lu pfhi tshifhinga tshoṱhe holo luimbo lu ya nthusa nga maanḓa musi ndo ḓiniwa, zwi a nthusa, lu ya nthusa nga maanḓa uri muya wanga u tsele fhasi. Ndi a ḓiwana ndi khou ḓovha, ndi khou ntsha na smile ndi khou ṅwethuwa futhi musi ndo no lu thetshelesa holwo luimbo lwo no pfhi tshifhinga tshoṱhe.

Nṋe ndi takalela mutambo wa bola, ndi khou amba bola ya milenzhe ya vhafumakadzi, ndi a i takalela nga maanḓa ngauri ndi vha ndi khou vhona vhafumakadzi vha tshi khou tamba vha khou itela dzina ḽavho hanengei uri ḽi ḓivhiwe. Heiḽani bola ya milenzhe i thusa na kha dzi nyonyoloso, i ya ita uri muthu a dzule a na mutakalo muvhilini.

Ee, ndo no ṅwalisa kha phakhethe ya satheḽaithi fhedzi tshithu tsho mmbavha ndi tsho uri a thi ngo kona u vhona hoyo mutambo une nda u funesa une wa vha bola ya milenzhe ya vha funa fumakadzi ngauri a tho ngo wana tshipeisi, ho vha ho ḓalesa zwiṅwe hezwo hune nda si nga kone no tou ima nda vhona zwavhuḓi.

Ee, nṋe ndi vhona TV ya satheḽaithi hu yone ya khwine ngauri u ya kona u vhona vhathu vha tshi khou tamba, vha tshi khou raha bola uri vha khou raisi hani, kha dzi apuḽikhesheni a u tou tou vhona zwavhuḓi lini ngauri u vha u khou to vhala. Kha TV hu vha hu khwine ngauri u vha u khou vhona na vhathu uri vha khou tambisa hani.

Nṋe ndi funesa u vhona tshiṱitshi tsha wani seventhi faifi kha TV, ndi vha ndi khou vhona zwithu zwou bika na kha thuu o foo, kha thuu o foo ndi vha ndi khou vhona bola ya milenzhe.

Vhuponi ha hashu, vhathu vhanzhi vha shumisa Vodacom, ngauri a i ḓuri zwi tshi ḓa kha minetse, na kha dzi data.

Ee, ngauri tshiṅwe tshifhinga u ḓo wana data dzo gonya, nga maanḓa. Tshiṅwe tshifhinga dza tsa, zwi to u ya nga tshifhinga.

U ya nga ha nṋe, ndi vhona nga maanḓesa hu ya Vodacom, data dza Vodacom, dza netiweke dza Vodacom. Ndi vhona dzi tshi farea nga mannḓa, kha vhathu vhoṱhe.

Hai, ngauri uri hu ḓivhe zwithu zwi kho iteaho nnḓa shangoni, hu ṱhogea data uri u dzhene kha internet, uri u ḓivhe na mishumo yo bvaho, hu ṱhogea dzone data.

Ngauri i dzo data, a dzi ḓuri. Nahone dzi a farea nga maanḓa, dzi a dzula lwa tshifhinga tshilapfu, u a dzi wana dziṅwe dzi khou ita bonndo.

Nṋe ndi funa u renga data dza ḓuvha liṅwe na liṅwe, nga uri dzi vha dzi sa ḓuri. Ndi dzi wana dzi khou ita bonndo.

Uyo muṋetshedzi wa mobile network, ndi wa Vodacom. A ne a ṋea ndeme ya khwiṋe ya data.

Musi ndi tshi ṱoḓa u renga data, khaedu dzine nda ṱangana nadzo, u wana tshiṅwe tshifhinga hu sina network. Musi ndi tshi ṱoḓa u renga data.

Ee, ndo no vhuya nda shumisa discount, musi ndi tshi renga data ya luṱingothendeleki.

Tshifhinga tshinzhi musi ndi tshi renga data, ndi renga vhengeleni.

Ndi musi ndi tshi wana, hu sina network musi ndi tshi ṱoḓo u renga data, kana nda wana data dzo gonya.

Musi ndi tshi renga data ḓuvha na ḓuvha, ndi sedza uri ndi tshi khou shumisa masheleni mangafhani, nda a ṱanganyisa. Nda kona u ḓivha uri ṅwedzi muṅwe na muṅwe, ndi shumisa masheleni mangafhani, kha u renga data.

Hai, na luthihi. A thi thu vhuya nda ṱangana na thaidzo yo raloho.

U ya nga ha nṋe, ndi vhona zwo leluwa kha u ḓadza data yanga ya ṱhingothendeleki.

Ee, ndo no vhuya nda fanela uri ndi ḓadze data, nga u ṱavhanya. Ndi musi ndi tshi khou nyaga u rumela mulaedza wa shishi, u khou todeaho, uri ndi vhudze muṅwe muthu.

Ee. ngauri ndi vha ndi khou ṱoḓa u ḓivha, uri zwi tshi khou iteaho, zwine zwa khou iteaho nnḓa. Hu vha hu khou itea ya mini, angei nnḓa shangoni. na uri hu khou ḓivhadziwa mishumo mifhio na mifhio.

U ya nga ha nṋe, ndi takalela u ḓadza data yanga vhengeleni.

Nṋe a thi shumisi data ḓuvha na ḓuvha, ndi renga data musi ndi tshi khou ṱoḓa u sedza zwi khou iteaho angei nnḓa, na kha internet uri hu kho itea mini. A thi ḓadzi ḓuvha na ḓuvha.

Ee, ndo no vhona phambano. Tshiṅwe tshifhinga data dzi vha dzo gonya, tshiṅwe tshifhinga dzi vha dzo tsa.

Ano maḓuvha u tshi ṱoḓa u ḓadza data kha lutingo lwau, u ya kona u ḓi itela iwe muṋe, kana wa ya kha epe ya bannga. Ezwi ḽa miṅwahani yo fhiraho, wo vha u tshi to ya ngei mavhengeleni wa wana thuso, kana wa ya hanengeyi banngani uri u kone u wana data.

Musi muthu a tshi khou to thoma u shumisa mobaiḽi data, ndi nga mu vhudza uri zwi ṱoḓa uri a vhe a sa i iti zwa tshikolodo, zwa u koloda dzi airtime, uri a kone u wana dzi top up, a wane na data dzi sa ḓuri.

Ndi vhatambi kha TV vhane vha ita uri vhaṱaleli vha ṱalele itsho tshiṱori u swikela tshi tshi fhela, ngauri u ḓo wana na vhatambi vha hone vha tshi kho zwikona zwa ita uri itsho tshiṱori vhaṱaleli vha tshi takalele nga maanḓa.

Ndi nga shumisa magurannḓa kana nda shumisa radio nda to ya hanengei radiyoni nda imba uri muzika wanga u pfale.

Epe ine nda ya khayo ndi ya kha Crome, ndi ya hone musi ndi tshi khou sedza na na mafhungo ane a kho iteaho ho kha ḽino ḽi shango hune wa kho dzula hone uri namusi hu khou bvelela mini uri hu kho itea mini shangoni.

Zwo ita uri musi khonani na muṱa zwi tshi ṱangana zwi a ita uri hu vhe na vhukonani hu vhe na vhushaka vhulapfu zwi thusa uri ṋamusi muṅwe vho wavho a tshi ṱhoga thuso u a ṱavhanya a i wana.

Puḽatifomo iyo ya u nyanḓadza mafhungo ndi ya radio, ndi yone ya vhuḓi nga maanḓa u a kona u ḓivha zwine zwa kho iteaho kha ḽiṅwe shango kana kha iṅwe tshaka nga u ṱavhanya nga nṱhaḓani ha heneyo radio.

Ee ndo no vhuya nda dzhia tshifhinga tsha u awela kha Nyanḓadza mafhungo ya matshilisano, izwo ndo zwi dzhia tshifhinga tsha u awela fhedzi nda fhedzisela ndo u ḓi ntsola ngauri, zwo mbo ḓi dina musi ndi si tsha ḓivha uri kha maṅwe mashango hu kho itea mini uri mafhungo a zwitshavhani hu khou ṱangana mini uri hu kho itea mini.

Ee u ya nga ha nṋe ndi vhona yo khwinisa vhudavhidzani kha u tshilisana, nga uri vhathu vha ya kona u davhidzana naho vha kule na kule vha kona u ḓivha uri nga ngei kha vhuponi ha muṅwe hu kho itea mini na nga ngei kha vhuponi ha vhaṅwe hu kho itea mini zwivha zwi zwavhuḓi hezwo.

Tshifhinga tshone tshi vha tshi tshavhuḓi kha Nyanḓadza mafhungo ya matshilisano na vhuḓifhinduleli ha vhukuma, ngauri tshifhinga tshi a ita uri muthu a ḓivhe mafhungo a ḽiṅwe shango kana a dziṅwe dzi tshaka wa to mangala tshifhinga tsho no to fhela.

Ndi mushumo wa u thetshelesa radio kana u vhala magurannda u tshi khou ḓivha uri kha dziṅwe dzitshaka kana mashango hu khou itea mini.

Vhavha vha tshi khou ṅwala nga mafhungo kana nga uri dzi hu kho ḓo fhisa na kana hu kho ḓo rothola naa vha tshi khou ḓivhadza vhathu vhane a vha ḓivhi, vha dovha vha vha ḓivhadzana mafhungo a maṅwe mashango kana a hanengei mashango ḓavha uri na nga hanengei hu khou itea mini.

Nṋe uya nga ha nṋe ndi pfha ndi tshi khou ḓi pfha zwavhuḓi, nga uri u shumisa Nyanḓadza mafhungo ya matshilisano kha u bveledza mafhungo zwi thusa na vhathu vhane a vha na dzi ṱhingothendeleki kana dzi theḽevishini, vha ya kona u thetshelesa kha radio vha thetshelesa mafhungo kana na mitambo yeyi dzibola uri vha ḓivhe uri hu kho itea mini kha shango ḽine vha kho dzulaho khaḽo kana kha maṅwe mashango.

Ee u ya nga nṋe yo no vhuya ya nthusa, yo nthusa musi ndi sa ḓivhi uri nga matshilo a hone hu ḓovha hu kho na dzi mvula na kana hu kho fhisa na kana hu tshi khou rothola na, ya nthusa uri ndi kone u ḓivha uri mutsho wo no u ḓo vha u hani.

Ee ndo no vhuya nda ṅwala nga ha zwithu zwa Nyanḓadza mafhungo ya matshilisano zwe zwa vha zwi tshi khou ḓivhea, ndo nwala kha uri hu kho ḓo vha na vhuṱambo ha sialala fhedzi vhathu vho vha vha tshi vho zwiḓivha.